Cha, angikaze ngafuna izinzuzo ze-UIF ngaphambilini.

Ubalulekile umshwalense mngani wami. Ukuwuthola kungenza kubelula ukugwema izinkinga ezingaba khona uma imoto yakho idinga ukulungiswa. Umshwalense ungagcina imithwalo yenxoxo noma yokulungisa, kunciphise nokukhathazeka. Njengoba umshwalense unikeza ukuzivikela ngesikhathi sokuphazamiseka, wena mngani wami, uzoba nokuthula komqondo ngoba uyazi ukuthi usezandleni zomshwalense uma kwenzeka okuthile.

Ngombono wami ngibona kuwuhlelo oluhle kodwa kubalulekile ukuqondisisa kahle izinzuzo nezingozi zalo. Ngibona kuwumbono omuhle ngoba kuzoba ne-akhawunti eyodwa yokukhokha kunokuba kudingeka ukulawula izikweletu eziningi ezihlukene. Uma unciphise izikweletu eziningi ungaba nesikhala esingcono semali yokuphila futhi lokhu kusho ukuthi kuzoba lula ukukhokha.

Yebo, imali ngayiboleka ebhange. Ngangiyidingela ukuyokhokhela izifundo zami.

Kumele uqale uqonde izimo zepholisi yakho. Hlola kahle izimo zesikhathi sokulinda ukuze ugweme izimanga uma uhambisa isicelo sokuhoxisa. Isikhathi sokulinda sihluke kwezinye izimbangela. Amanye amapholisi ahlukanisa izikhathi zokulinda uma kuwukufa ngokwemvelo noma ngokungafanele, kubalulekile ukuqonda umehluko. Kwezinye izimo isikhathi sokulinda singakhanselwa uma kuwukufa ngezenzakalo.

Mzala, kufanele uqale uhlele isabelomali ukuze uqonde kahle ukuthi malini imali oyitholayo ngenyanga bese ubheka izindleko ezisemqoka. Uma kungenzeka kungafanele ubeke imali kuqala eningi ukuze kunciphe imali yokukhokha ngenyanga. Uma ukukhokha okuphakathi kwezinye izinyanga kuphakeme, ungacabangela ukwandisa isikhathi sokukhokha ukuze unciphise imali yokukhokha yenyanga. Kodwa lokhu kuzokwandisa izinzuzo ezihlanganisiwe, okungaholela ekutheni inzalo eningi ekupheleleni.

Izikhathi zokulinda zabahlinzeki bomshwalense zithinta izinqumo zomshwalense, njengoba zithinta izindleko zenyanga, isikhathi sokulinda kanye nokufinyelela kuzinkokhelo zomshwalense.

Umshwalense wokuphila unikeza inzuzo enkulu kuzo zonke izimo zokuphila. Ngokuhlinzeka kokuthula kwengqondo, ukulondeka kwezimali nokuzivikela kwabathandekayo. Kuba indlela ephumelela kakhulu yokwenza umuntu azizwe eqinisekile futhi enelisa ukukhathalela izidingo zomphakathi wakhe, ngaphandle kokubhekana nezinkinga ezinzima uma kwenzeka okuthile.

Ukuze ngiqiniseke ukuthi isikhathi sokulinda sinengqondo futhi siyamukeleka. Ngingacabanga izidingo zami zesikhathi esizayo, izinkokhelo zenyanga nezimo zezimali zami, ngikhethe isikhathi sokulinda esivumela ukuthola izinzuzo ngesikhathi esifanele, ngaphandle ngokucindezeleka izinkokhelo zenyanga. Lokhu kuzokwenza kubelula ukugcina ukuthula kwengqondo futhi ngivikele umndeni wami uma kwenzeka okuthile.

Imihlomulo yokungasebenzi, imihlomulo yokugula, imihlomulo yomshwalense kanye nemihlomulo yokuphazamiseka.

Yebo, ngake ngalingeka ngaphambilini ukuthi ngithole ikhadi lesikweletu. Enye yesizathu ezinkulu zokuvula i-akhawunti yesikweletu, kwakuwukuthi ngangifuna ukuthuthukisa isikhombimandla sezikweletu. Isikhombimandla esihle sezikweletu ngangisidingela ukuthi ngithole iy'mali ezinzima njengeziboleko, futhi ukuthuthukisa amathuba ami okuthola izintela eziphansi kumalungo omshwalense.

Uma umnikazi wepholisi eshonile, umndeni noma abathandekayo bafaka isicelo sokukhululwa kwemali kumshwalense. Kulesi sikhathi kuzoba nesikhathi sokulinda ngaphambi kokuthi imali ikhokhwe. Ngesikhathi sokulinda, ibhizinisi lomshwalense liqinisekisa ukuthi yonke imibhalo efanele isikhona futhi liqinisekisa ukuthi ipholisi ibhaliswe ngendlela efanele. Ngemva kokuphela kwesikhathi sokulinda, futhi uma yonke imininingwane isiqinisekisiwe, umndeni noma abathandekayo bathola imali yemshwalense yokuphila nenzuzo yomngcwabo ukuze bephumelele ekulweni nezindleko zomngcwabo.